Ulwazi oluvela kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, alukho semqoka kangako ngoba alinaso isiqiniseko, futhi akekho umuntu owusosayensi noma owusochwepheshe okwazi ukuthi-ke akuqinisekise lokho. Ngaphandle-ke uma ngabe ulwazi lufakwe yilabo ngqo abaqondene nalowo msebenzi, ikakhulukazi loludaba lwe-COVID-19 booster. Uma ngabe kukhona ama-social platform, social media platform, avela kwa-health, lapho khona beqwashisa, befundisa. Iyona-ke into ephathekayo futhi into engaqwashisa ngayo umngani ukuthi, hhayi, ulwazi olunembile nantu. Kodwa lolu lwama-social media, oluvela kubantu, ulwazi nje.

Ukweseka abazali asebekhulile kusemqoka kakhulu. Ezinye zey'indlela zokubeseka, ikakhulukazi kuleli laseNingizimu ukuthi, imali le abanikezwa yona, ithi ukwengezwa noma yengezwe. Ngenxa yokuthi-ke, siyaqonda ukuthi-ke isikhathi esiningi abantu abadala kakhulu ibona ababazinsika zamakhaya, ngisho noma sebengasasebenzi, kodwa bayaye basithathe leso sigaba sokuthi babezinsika zamakhaya, indlela yokuqala leyo. Okwesibili, ukuthi bakwazi ukuthi-ke izinsizakusebenza, noma izinsiza ey'fana nemitholampilo ibe seduzane uma ngabe kufanele, kufanele bephuthume khona.

Imitholampilo mayelana nodaba lwe-HIV, kukhona abahlengikazi abaqeqeshwe ngokwanele ukuthi bakulekelele ukuthi ukwazi ukuthi-ke ubhekane nesimo, udlule kuso leso simo leso, usamukele futhi. Lokho kuyokwenza ukuthi-ke noma umuntu eya ekhaya, eyobhekana nabazali, kufanele abatshele, noma kuthiwa abomndeni, akwazi ukuthi-ke abatshele ngenxa yakho lokho ukuthi, usekwazile ukuthi-ke athole ukuqeqesheka nokusekeleka okwanele kubantu abaqeqeshwe ngokwanele.

Ngiyaxolisa, futhi lo mbuzo, ayi ngiyazama ukuthi-ke ngiwuqonde, awuqondeki.

Miningi imiphumela engabakhona uma ngabe imithi ethenjiwe ukuthi-ke kufanele ukuthi-ke kube yiyona ezwelayo noma elapha i-TB, ingawenzi leyo misebenzi leyo. Okokuqala nje, umuntu angagcina eshonile, noma umuntu engagcina eswelekile. Okwesibili, i-TB, noma umuntu one-TB angakwazi ukuthi-ke ayisabalalise kuwo wonke umuntu oseduzane naye, okungagcina kubangela ukuthi-ke bonke abantu bagcine sebenalesifo lesi esiphethe lo muntu lo. Okwesithathu futhi, ukulahlekelwa kwey'mali kakhulu emndenini, bezame ukuthi-ke bemulekelele bemulaphe, noma bezame ukuthi bemlekelele bemhambise kodokotela, kanjalo futhi nokuthenga imithi eyahlukahlukene.

Ngokucabanga enginakho, azikho izinsiza noma izinhlelo eziphuthumayo esingathi nazi ey'qonde nqgo, ngenxa yokuthi uma sikhuluma ngokukhubazeka kukodwa, sikhuluma ngegama elikhulu kakhulu. Ukungaboni nje kukodwa, ukukhubazeka, ukungezwa emadlebeni, ukukhubazeka, ukungakwazi ukuhamba, ukukhubazeka, ukungakwazi ukucabanga ngokuphelele ngokomqondo, ukukhubazeka. Bonke leyibonela esengizenzile zidinga izindlela ey'hlukile, ey'ngathi-ke ziyaphuthuma. Umuntu ongakwazi ukuthi acabange ngokuphelele uma ngabe asivukwe, mhlampe ukugula, noma asivukwe, mhlampe ukukhubazeka kwakhe, udinga indlela ethile.

Ezikoleni ziningi izindlela ezahlukene abafundisa ngazo, noma abaqwashisana ngazo bebodwa abafundi. Kunamaqenjana akhona, amanye abizwa ngama-RCRLO, amanye abizwa ngama-RCLO, bese kuba khona isifundo abathi i-life orientation, lapho-ke kufundiswana khona ngezempilo nje, jikelele. Zonke lezo zinto lezo zizama ukuthi-ke yihlangabezane nazozonke le zinto ekufanele ukuthi-ke, abafundi bazazi, ey'phathelene nempilo, kanjalo futhi nokuzinakekela.

Amasiko abalulekile kakhulu kithina sizwe simnyama ngoba iyona ndlela esikwazi ukuthi-ke silungise ngayo izinto zabantu abaphilayo, nalabo-ke asebelele. Uma ngabe kuhlatshwa isilwane esithile egameni lokuthi-ke kudluliswa, noma kuyagezwa, kusuke ngokomthetho, kungakhishwa, noma kungasuswa amandla amabi, kepha kusuke nje kukhishwa, noma kugezwa umkhokha owenzekile. Kugezwa futhi ney'mpahla ebezikade zisetshenziswa mhlazane kwenziwa umsebenzi waloyo osuke edlulile emhlabeni. Yilokho nje kulomcinjana, noma kulomsetshenzana okusuke kwenziwa, akukho okukhulu okungako.

Kwake kwenzeka sidlala ibhola nabangani bami esikoleni, oyedwa wethu, walimala kabi onyaweni, waphuma igazi. Kwadingeka ukuthi-ke athole usizo oluphuthumayo. Kwadingeka ukuthi-ke silande zonke izinsiza ezifana nama-hand gloves, lawa awepulasitiki okuthi-ke isilonda singasibambi kabi. Okwesibili, ukumgeza, simsule kahle lapha elimale khona, bese simgcobisa imithi efanele. Lapho-ke leyo mithi ikhona kulelithuluzi isikolo esasikade sinalo. Uma ngabe sisiqeda ukumgcobisa-ke, ukumbhandisasha ukuze engaze ukungenwa amagciwane esilondeni. Yizona-ke zimfundo asenikezwa zona esikoleni, kwathiwa sizenze, sazenza kanjalo-ke.

Abantu abadala mayelana nokugomela u-COVID-19, kubalulekile uku-check-a kuqala isimo sempilo, ukuthi umgomo uzohambelana yini nempilo yabo, noma cha. Uma ngabe umgomo ungeke uze uhambelani nempilo yabo, kufanele bengangonywa, kodwa uma ngabe umgomo uzobasiza, kufanele beqhubeke begonwe. Bengaphuthunywa nje ngokunywa ngaphambi kokuba kwenziwe isiqiniseko sokuthi umgomo loyo bawufanele.

Abantu abakanjalo kufanele ukuthi-ke, uma ngabe udlulisa ulwazi olunjalo, ulidlulise ngokukhulu ukucophelela ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi unokudlulisa ulwazi olunjalo, kanti umuntu akekho esimeni esikahle, mhlampe ngokwemizwa uthukuthele. Kufanele ukuthi-ke uma ngabe ulidlulisa ulwazi olunjalo, mhlampe uma uhlala naye, uqale umazi, ukuthi yiziphi iy'khathi lapho okwazi khona ukuthi uhlale naye phansi, uxoxe naye. Uma usumtholile-ke usuyakwazi ukuthi-ke umchazele, noma-ke ukwazi ukuthi-ke ubone ukuthi-ke yisiphi isikhathi esilungile sokuthi-ke umtshele mayelana nesimo lesi ekufanele ukuthi-ke silungiseke.